Amakhambi esintu asetshenziswe ezinkulungwaneni zeminyaka futhi ulwazi lokuthi yimaphi amakhambi asebenzayo nokuthi asetshenziswa kanjani ludluliselwe phakathi kwezizukulwane. Loku kwazi okuqoqiwe kusukelwe ekuhlanganwe nakho okuningi nase kuhloseliseni.

Ukwenza abantu bazi ngemikhuba emihle yezempilo, yomzimba nengqondo nokuthi ukucabanga okujulile kungasiza kanjani ekwenzeni izinqumo ezingcono. Ukukhuthaza abantu ukuthi basebenzise ulwazi abalutholile empilweni yabo yansuku zonke.

Ukuhlanzeka komoya angeke kwayiphazamisa inhlalakahle yomuntu ngokwengqondo noma ngokwenzwelo ngoba kubalulekile ukuthi uma uwumuntu uhlale endaweni enomoya ohlanzekile ukuze ukwazi ukuthi uphile isikhathi eside. Ungabi nezinkinga ezingaze zigcine zidinga ukuthi uye emtholampilo.

Imiphakathi ingahlela Izinhlelo zemfundo ezifundisa abesilisa nabesifazane mayelana nazo zonke izinhlobo zokuvimbela inzalo, inzuzo zazo, kanye nezindlela ezahlukene zokusebenzisa. Lokhu kufanele kubandakanye ulwazi olufanele mayelana nezindaba zempilo yabesilisa kanye nempilo yabesifazane.

Ukungagayeki kahle kokudla. Loku kuvamisile kakhulu futhi kubangelwa ukudla okuthile, ukudla kakhulu noma ukudla ngokushesha okukhulu. Izimpawu zingabandakanya ukuqunjelwa, isincanuncanu nokushisa kwesisu okanye ukuphathwa nayikhanda elingafuni ukuphela.

Dadewethu, ngikhathazekile ngogogo. Impesheni yakhe, isibonelelo asisekho, asisalungele ukuthi singakwazi ukuthi sithenge zonke izinto azidingayo. Ngiyazi ukuthi sike sakhuluma ngale nto kodwa sengibona engathi isimo sesihbeda kakhulu, nami ngihlale ngicabanga ukuthi ngingenze njani ukuze ngikhone ukumsiza. Hlampe singahlanganisa umqondo ukuze siqede le nkinga yagogo.

Bahlengikazi, bahlengikazi ngicela usizo, ingane yami ilimele. Ngicela usizo oluphuthumayo. Bahlengikazi ngicela usizo. Ingane ibidlala, yawa yalimala kanzima. Ngiyakholelwa ukuthi kule simo ekuso kungenzeka ukuthi ithinteke ngendlela ebucayi kakhulu. Bengisacela niyinikeze usizo lokuqala oluphuthumayo. Bahlengikazi ngisizeni, bahlengikazi ngisizeni, ngicela usizo. Phuthumani, ingane yami ilimele, ilimele kakhulu. Bahlengikazi bahlengikazi.

Kubalulekile ukuhlola i-HIV kule sikhathi esiphila kuso. Ngisho ungazibona ukuthi uphile kangakanani empilweni ngoba abantu bayazenza izinto ezingaholela ekutheni umuntu athole igciwane le-HIV ngendlela angayibonanga. Ukuthi usesimweni sempilo ngaleso sikhathi akuchazi ukuthi igciwane alikho kuwena. Yingakho-ke noma uma unenkinga uma ufika emtholampilo kumele kuqale kuhlolwe igciwane ukuthi awunalo na ukuthi kuzodlulelwa phambili. Kuzokwazi ukuthi kubhekwe enye inkinga onayo mawungenalo.